Hayi, mna andiwuxhasi lo mbono kuba kaloku ixesha elinintsi xa ngaba ufunda uye ube nephupho lokuthi uphume ekuhlaleni. Ngoko xa sowuphumile ke ngoku ekuhlaleni awuzukwazi ukuthetha nabanye abantu kwezinye iindawo xa ngaba unolwimi lwangakowenu kuphela. Abantu abazukuqonda into oyithethayo umzekelo, xa ufumene umsebenzi eLondon, uzawuxhasa ke lo mbono.

Abalingani bam abangamabhinqa banganxiba imibhaco. Ngoba lo mcimbi ngumcimbi wesiNtu, banganxiba imibhaco yesiXhosa. Kodwa abanyanzelekanga banxibe eyesiXhosa, banganxiba noba ngeyiphi imifanekiso yesiNtu yangakubo. Xa engumZulu, anxibe eyesiZulu, ingathi umelelekile noko.

Ulutsha lwanamhlanje lunale ngqondo yokuba bona angeke baphile ngendlela ebayekade abantu bephila ngayo kuqala. Nale yokuthi bahloniphe kungekho sizathu. Baye bafune isizathu kuyo yonke into nasekuhlonipheni abantu abadala.

Kufuneka kuqale kufunyaniswe ukuba abantu xa sebesesuthwini babulawa yintoni. Yintoni le ibagulisayo okanye ebabulalayo? Emva koko kujongwe iindlela ezinganceda loo nto leyo uba ingenzeki ukuze isiko luqhubeke, isiNtu sihlonitshwe njengabantu bakwaXhosa.

Ndiye ndizive ingathi ubomi bam buhamba phambili. Yonke into ebendiyinqwenela yenzekile ngendlela ebendifuna ngayo kwaye ayikho into endiyidingayo ngaloo mzuzu. Impilo nje iyancebeleka.

ISouth Africa okanye uMzantsi Afrika wenziwe ngabantu abathetha iilwimi ezahlukeneyo ezi-eleven. Ngoko ke ndicinga uba xa ngaba urhulumente angathatha abantwana abathetha iilwimi ezehlukeneyo kwiindawo zonke baze baxube ezikolweni, bakwazi ukudibana ezikolweni. Loo nto leyo ingenza abantwana bakwazi ukufunda uba oluthile ukuze azokwenza lo omnye amve ngelo xesha.

Iingenelo zokuqhuba eli, lo, eli siko ngexesha lasebusika kukuba isilonda siyakhawuleza ukuphola ngexesha lasebusika. Ndicinga yiloo nto le. Nangona ke njengomntu oyintombazana angabekwa engqondweni okanye ewe engqondweni yokuba yintoni eyenzekayo na, ikhawuleze aphole isilonda. Nexesha lokuthi abantwana basuke bevalile ezikolweni.

Kubalulekile ukufundisa ngokwesiNgesi kuba kaloku kuyenzeka umntwana afunde afunde kakhulu afumane imisebenzi endaweni apho khona kuzofumaniseka uba kudingeka isiNgesi kuphela. Ngoko loo mntana lowo kuzodingeka akwazi ukuthetha isiNgesi. Xa ngaba efunde ngolwimi lakhe akazukwazi ukusithetha eso siNgesi, angaphulukana nomsebenzi. Ngoko ke siyadingeka isiNgesi.

Ndingaya ndimfundise ngokuba makaqale abilise umngqusho wodwa ungenazo iimbotyi noba yimizuzu eyi-fifteen okanye elishumi nesihlanu. Emva koko agalele iimbotyi. Kodwa yonke le nto uyenza ngamanzi abilileyo, angawasebenzisi amanzi abandayo.